Ndi nga ita uri zwiṱitshi zwivhe zwinzhi, nahone zwi hu ḓalese zwa mimuvi na dzi fiḽimu.

Radiyo ndi dza ndeme ngauri vhakegulu na vhakalaha vha kha ḓi dzula vhathetshelese nahone vhaya dzi funa nahone ende dzi thusa ngauri dzi amba nga mafhungo ane a khou itea zwino.

Ndo no vhuya nda founela ngauri hovha hu tshi kho ambiwa nga zwa vhulimi nda vha ndo takala nga maanḓa uri ndo amba kha mbekanyamushumo ya radiyo.

Ee ndo no vhuya nda ṱangana nazwo nda ya nda renga data, ngauri tshivhalo tsha vhathu vhe vha kho shumisa data tsha tsho swika.

Vho ramabindu vha vhuponi hanga vhaya dzi radiyoni vha tshi amba dzine dzi bisinese dzavho dza ṋetshedza kha lushaka uri vha sapotiwe nga vhathu vha tsini.

Inthanethe i ita uri vhathu vha si vhe na dzangalelo ḽa u vhala mafhungo, nga uri mafhungo ane vha a vhala kha founu vha mbo ḓi ḓi vhudza uri ndi one mafhungo.

A zwo ngo eḓana nga uri zwiṅwe zwifhinga u ḓo wana uri u kho ṱoḓa u shumisa inthanethe for tshifhinga tshilapfhu, ngeno yone i tshi khou hanela uri u i shumisa.

Mitakalo mitambo ine nda takalela u i vhona ndi mitambo ya bola ya milenzhe, na rugby nga uri ndi a funesa u tamba bola ya milenzhe.

Ee ndi ya vha fhulufhela ngauri vhabebi vha nga si ye radiyoni vha tshi kho yo amba mazwifhi, vhavha vhatshi khoya u amba zwithu zwa vhukuma fhedzi.

Ee ndi a vha funa upfa pfhunzo ngauri ndi zwa ndeme uri ri wane maḓi are kiḽini ngauri a fare zwavhuḓi mitakalo yashu.

Thekinoḽodzhi ntswa dzi kho thusa nga maanḓa, fhedzi vha shumisi vha idzo dzi thekinoḽodzhi a vha kho tevhelela milayo yo vheiwaho nga vha nga zwa vharengisi vha fhano South Africa.

Ndi fiḽimu dza akisheni dza ulwa, ndi dzi takalela ngauri ndi zwithu zwine ra vha ri khou ḓi mvumvusa ngazwo zwa fhedza zwa fhira.

Ndi mitambo ya bola ngauri mitambo ya bola ndi ya vhuḓi, i ita uri vhathu vha ṱangane vhavhe tshithu tshithihi ṋamusi vha sa ḓivhani i fhaṱa vhushaka.

Zwo vha zwi tshi ḓo thusa nga maanḓa vhana vhane miḓini ya havho avha koni u swikelela dzi data, vhavha tshi ḓo shumisa dzi WiFi wa kona uita dzi tshuṅwahaya dzavho.

Ni dzhia phetho ngena vhona uri tshikwamani no fara vhugai, hone data idzo ni kho ṱoḓa u dzi shumisa for tshifhinga tshingafhani.

Ndi funesa u thetshe u vhala mafhungo kha inthanethe, nga uri mafhungo a kha inthanethe avha o ṅwaliwa nga tshikhuwa.

Ndo vha ndi tshi ḓo khetha tshaneḽe ya zwipuka, tshaneḽe ya mimuvi, tshaneḽe ya dzi tshaneḽe ya zwa mitambo na tshaneḽe ya mapopi a vhana.

Ee ndo no zwi shumisa ndo no wana maṅwe maḓuvha, dzi tshaneḽe dzoṱhe dzi tshi vulea naho songo badela mara vha vha vha tshi kho ita ita tshipeshaḽa tshavho.

Nṋe ndi funa u thetshelesa mufuda wa muzika vha kereke na tshigubu, ndi funa u thetshelesa Adziambei na Ndau ya tshiṱaka nyimbo i no pfhi vhaloi vha ḓo wa.

Ndo ndo vha ndi tshi ḓo ḽidza nyimbo dza tshivenḓa dza sialala, na dza makhadzi na nyimbo dziṅwe na dziṅwe dza tshivenḓa uri vhathu vha tenda uri ṅwana wa haya ha vhifhi.

Ndi vhona uri khaedu khulwane ndi ya uri ramuzika muṅwe na muṅwe ovha a tshi ḓo dovha a kho ṱoḓa lidzelwa nyimbo dzawe fhedzi, nda tshi ḓo zwi kona vho uri ndi ḓi lidza dza muṅwe nda lidza muṅwe nda idza muṅwe.

WiFi i tea u vha tshumelo, sa hezwi iya ndeme nga maanḓa vhaṅwe a vha koni u i swikelela sa miṱa ya u shaya ende vha tea u dzi shumisa kha zwithu zwa u setsha kha inthanethe.

Muzika une wavha hone kha radio ya vhuponi ha hayani i a sumbedza uri ndi venḓa, nga uri vha lidza mizika ya venḓa fhedzi.

U fhenya thaidzo eyi ndi u toḓi vhudza i we mbiluni yau, uri a u nga ḓo ita zwa founu musi u mushumo kana a u nga ḓo ita zwa founu musi u bizi ngauri iya thithisa.

Ndo no u wana muvi wavhuḓi wo takadza kha setheḽaithi nga phoso, ndo vha ndo soko dzula ha mbo ḓi sokou tamba muvi wo no pfi Die Hard For Nothing muvi asi wa u nandiha izwo.

Dzi nethiweke dza dzi WiFi dzo itiwa mikano, lune a u koni u setsha huṅwe na huṅwe. Huṅwe uya wana zwo buḽokiwa zwine uri u zwifhio zwine a u ngo tea u zwi setsha.

Ndo no vhuya nda vha ndi kho ḓo rumela mushumo wa tshikolo nga imeiḽi ndavha ndi si na data nda gidima ndi khou ṱoḓana na dzi WiFi nda wana fhethu ha tshitshavha ndi sa khou hu wana ho vala.

Ee ndi vhona mafhungo anga a tshi vha o tsireledzea ngauri ndi vha ndo vhafha thendelo uri vha sedze gai na gai hune a thi ṱoḓi i thendelo ndi a vhadzima.

Fhethu hure na WiFi ya mahala vhuponi ha hashu, ndi tshikoloni tsha Mulamuli Primary School na shophoni ḽa mugana na tshikoloni tsha Sekondari tsha Thusalushaka.

Ee ndi nga ṱalela lunzhi nga uri tv dza setheḽaithi, dzi mvumvusa nga mannḓa tshifhinga tshoṱhe.

Ee dzi setheḽaithi dishi dzi kha ḓi shuma na tshumelo dzoṱhe, nga uri vhaṅwe vha a ṱoḓa u ita zwa u siṱirima, vhaṅwe vha ṱoḓa u vhona dzi setheḽaithi muṅwe na muṅwe una zwine a ṱoḓa.

Mafhungo enda guma u a pfha kha radiyo ovha a muphuresidennde wa fhano kha ḽa Afurika Tshipembe, Vho Cyril Ramaphosa uri vho ya u lugisa zwa G20 kha ḽa United States of America vho ya u ṱangana na muphuresidenthe Vho Donald Trump.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri tshivenḓa tshi ḓivhee kha mashango oṱhe a fhano na vhaṅwe vhasi tshikoni vha tshi gude, ngauri tshivenḓa ri atshi funa ndi luambo lwashu lwa hayani.

Ee, ndo no vhuya nda zwi shumisa, zwi thusa ngauri au fhedzi tshifhinga nga u arali u kho ṱoḓa tshithu zwi thusa na uri a u lengi arali u kho ṱoḓa tshithu zwi u itela zwithu nga u ṱavhanya.

Tshithu tshino sinyusa musi vha tshi renga data fhano Afrika tshipembe vha ya wana nethiweke isa shumi vha wana vha kho teya u ima for tshifhinga tshilapfu uri nethiweke i shume data dzi kone u dzhena ende dzi ya sinyusa futhi data ngauri dzivha dzi tshi kho u ḓura.

Ee, ndono vhuya nda guda zwithu zwiswa nga dzi mbekanyamushumo dzaḽo nga zwezwi zwithu zwiswa zwa shango, dzi mbekanyamushumo dzo ḓalesa.

Mbekanyamushumo dza nnḓa ha mashango dzi ṱuṱuwedza hune dza dzula hone ngauri vhaḓopfa vhatshi amba uri gaigai afha ndi gaigai dzi ṱuṱuwedza fhethu hune dzavha dzitshi kho u dzula dzi kho itea hone.

Tsireledzo ine vhathu vha tea uvha hone ndi uri a vho ngo tea ufha muṅwe phini dza dzi app dza zwa masheleni uri vha ḓo wana a tshi kho u dzhena ḽiṅwe ḓuvha.

Ee, arali muthu o shumisa luvhi mafhungo a vhuṋe a vhea kha inthanethe muthu u teya uya a vula kheisi mapholisani ngauri azwiho mulayoni.

Vhunzhi ndi renga data nga vhengeleni ende data dza vhengeleni ndi a dzi imela tshifhinga tshilapfu ngauri uḓo wana vha tshi kho uri a dzi shumi.

Ee, ndi zwandeme uri uvhe na ḓirama dzoṱhe dza mbekanyamishumo nga nyambo dzoṱhe dza fhano Afrika Tshipembe ngauri roṱhe ri gude nyambo dzoṱhe nga u fhambanana na na rine vhaṱhe rivhe ro ṱanganedzea musi ritshi zwipfa uri na rine rihone.

Ee, nṋe mara kha zwino a hu thuvha na websaithi dzine dzi ya shumisa luambo lwa tshivenḓa, dzi websaithi dzoṱhe dzi shumisa luambo lwa tshiisimane.

Zwibveledzwa zwine zwinga itiwa uri zwi engedze vhathu kha u strima, ndi uri vhathu vha dzi nethiweke vha fhungudze mitengo ya dzi data nga uri data dzavho dzi kho ḓuresa nga maanḓa.

Zwikolo zwa mahayani zwo gudela, zwo lugisela u guda nga inthanethe ngauri zwithu zwoṱhe zwine vhavha vha khou zwi ṱoḓa zwiya kona u wanala kha inthanethe zwavha thusa uri mihumbulo yavho i ṱanḓavhuwe.

Luambo lune nda lu ṋanga ndi luambo lwa tshivenḓa ngauri ndi luambo lune ndo hula ngalwo nditshi amba lwone ndi luambo lwa ḓamu ḽa mme.

Mbekanyamushumo ine ndi nga i themendela kha muṅwe muthu ndi muvhango ngauri ivha i tshi khou amba na u ṱalusa siyalala ḽashu sa vhavenḓa.

Luimba luimbo lwo imbiwaho lwa nyanyula lwa vhibva ndi luimbo lwa makhadzi lwo nopfi nda humela murahu.

Dzi pulatifomo dzi a thusa u ṱuṱuwedza nga vhathu vha vhapo ngauri dzi a ṋeya dzi ngeletshedzo dzine vhathu vhanga dzi shumisa kha vhutshilo ha vhukuma.

Luambo lu a kwama nga maanḓa ngauri luambo lwashu lwa tshivenḓa alu tovha hone kha dzi thekinolodzhi nnzhi thekinolodzhi nnzhi dzi shumisa tshikhuwa zwi amba uri muthu u teya u vha a tshipfesesa luisimane.

U guda nga inthanehte zwo shandukisa nga maanḓa pfunzo ngauri arali ṅwana a tshi kho balelwa nga u wana dzi phindulo kana zwine a kho ṱoḓa u mbo ḓiya a setsha kha inthanethe a fhedza o zwi wana.

Ndivha ndo sedza khwalithi ya khamera ya muvi uri ndi yavhuḓi nah uri ndi kone u vhona zwavhuḓi uri fhala muvini hu kho itea mini.

Ee, ndono vhuya nda shumisa disi khauntu ya promosheni ndi tshi khou renga data ya randa ya wani gigi kha vodapay nda vhori ndi tshi khou shumisa vodacom.

Matshudeni vha mahayani vha ya ṱangana na khaedu ngauri inthanethe ayi shumi tshifhinga tshoṱhe nahone zwiṅwe zwifhinga i ya shavha ya ṱuwa yavha i sakho shuma lwa tshoṱhe.

Dzi thusa nga maanḓa kha u pfunza nga ha mvelele ya ma Afrika ngauri vha thusa ngauri vha ya sumbedzisa uri vhathu vha fhiyo vha shumisa mvelele ya hani nahone ndi zwifhiyo zwine vha tenda khazwo.

Ee, luambo lwa henefho lwo nthusa uri ndi kone u ḓivha nga ha thekinolodzhi ngauri ndi pfesesa uri nda amba tshithu nga luisimane ndi tshi isa kha tshivenḓa ndi hone hune nda kona u pfesesa.

Uri ndi zwa ndeme uri vhakw nyimbo dzoṱhe na nga mahayani ngauri huna vhathu vhane vhato balelwa na vhoṱhe uri u pfesesa luisimani ngauri dzi khamphani dzi mboḓi dzhiya uri vhathu vhoṱhe vhaya pfesesa english vha mboḓi panga english uri vhathu vha pfesese.

Mutevhe wa TV wo tea ngauri uvha u kho thusa vhathu uri vha gude na dziṅwe nyambo. Uya vha na dzi phurogireme dziṅwe dza vhana vha tshikolo dzine vhathu vha vha vha khou funziwa.

Zwithu zwine nda nga zwi shumisa kha puḽatifomo. Ndi u ḓi vhambadza kha founu kha social media uri vhathu vha nḓivhe uri ndi nnyi ndi vha ndi khou itani.

Ndi sedza morning live news nga matsheloni uri ndi khoya mushumoni ndi ḓivhe uri dzi ṱhirafiki vhuendi ho tsitsikana gai na gai. Nahone mafhungo o iteaho mulovha ṱhoho dza mafhungo ndi afhio.

I thusa nga maanḓa ngauri i bvisa mafhungo ane a vha a khoto bva tou itea nga tshetsho tshifhinga.

Nyaṋdadzano ya mafhungo ndi cutting edge ine i bvisa mafhungo ane avha asi avhuḓi ane a kho itea kha shango ḽa Afrika Tshipembe.

Ee ndono vhuya nda dzhia tshifhinga eish nda wana uri ngoho ndo fhiriwa nga zwinzhi. Vhathu vha tshi kho amba nṋe nda wana uri athi ḓivhi uri vha kho amba ngaha mini. Matsina vho zwi wana kha nyandadzamafhungo.

Yo khwinisa vhudavhidzani yo leludza vhudavhidzani nga maanḓa. Ngauri vhathu zwa zwino vha ita zwithu zwavhuḓi ngauri vha vha vho zwivhona haningei.

Vhathu vha mafhungo vha tea u vha na vhuḓifhinduleli uri a vha nyanḓadzi mafhungo asi one. Vha tea u thoma vha tsheka uri mafhungo ane vha kho ṱoḓa u anḓadza ndi mafhungo o ne ndi mafhungo ngoho.

Nyanḓadzamafhungo i nthusa uri ndi ḓivhe uri hu kho itea mini kha Afurika Tshipembe kana na kha maṅwe mashango ḓuvha na ḓuvha.

Vhatevhela zwigwada vha nwala uri a vha nga ḓo bvisa mafhungo ane o khakhea nahone asi one.

Vhupfiwa hanga ndi ha uri ndi zwavhuḓi uri nyanḓadzamafhungo dzi vhe hone. Ngauri dzi thusa uri vhathu vha vhe na nḓivho vha ḓivhe.

Ya yo no vhuya ya nthusa musi nga tshifhinga tsha shishi nyanḓadzamafhungo. Nda wana uri zwe nda vha ndi kho ṱoḓa nga tshifhinga tsha COVID-19. Zwe nda vha ndi khou ṱoḓa nda zwiwana kha mafhungo ende nda khou zwi ṱoḓa nga u ṱavhanya.

Ndo no vhuya nda ṅwala zwithu zwa nyanḓadzamafhungo. Ndo vha ndi tshi khou ṅwala ngaha tshitshavha tshine nda dzula khatsho. Uri hupfhi maḓi a ḓo ṱuwa maḓuvha manzhi. Nahone a ḓo vhuya after miṅwedzi miraru ngauri hu kho ṱoḓa u lugisiwa damu.

Zwithu zwine nda takalela ndi zwauri u kona u tshila na vhathu u kona u ḓivhadza vhathu nga tshifhinga. Vhathu vhaya kona u amba na iwe uya swikelelea vha ṱoḓa u ḓivha zwinzhi.

Ee ndi funa u to dzhia dzi vidiyo na zwifanyiso. Ngauri vhathu vhanzhi vha kono u to vhona vha a kona u pfesesa zwavhuḓi.

Ee ndo no lingedza u shumisa zwishumiswa zwa u dzudzanya nyanḓadzamafhungo. Ndi shumisa nga maanḓa theḽe founu u nyanḓadzamafhungo.

Khaedu dzine nda sedzana nadzo ndi dza uri vhaṅwe a vha na dzi ṱhingothendeleki. Hune vhaṅwe a vha na data vhavha vhasina tshelede ya u renga data.

Ha zwi nga si vhe mushumo wanga wa tshifhinga tshoṱhe ngauri zwi ṱoḓa tshifhinga na muthu o ḓivhudzaho. Nṋe zwi nga mbalela u ṱwa ndi kho ṱoḓa u ḓivha dzi ngoho.

Zwithu zwine nda zwi takalela vhukuma kha u kovhelana nyanḓano mafhungo zwine nda ḓivha. Ndi zwa uri uvha u kho thusa vhathu vha khou thusa tshitshavha.

Ee ndono vhuya nda shuma na muṅwe muthu. Ndi tshi khou mu nyanḓadzela khwevho yawe ya u rengisa zwikhipa na dzi khephe.

Ee ni tea u dzudzanya zwithu zwaṋu hu tshe na tshifhinga ni songo dzhaya. Uri maṅwalo aṋu a vhe a na vhudele avhe a avhuḓi na kha vhavhali.

Zwithu zwine zwa ita uri ndi bvele phanḓa na u ṋea dzi video na maṅwalwa. Ndi zwauri ndi vha ndi khou ṱoḓa tshitshavha tshi ḓivhe nga zwine zwa kho ḓo itea uri vha dzule vho lugela.

Ndi fhedza awara tharu kana mbili kha nyandadzamafhungo dza ano maḓuvha. Uri ndi vhe ndi khou ḓivhadza vhathu kana vha vhe vha tshi kho ḓi ḓivhadza.